Go mosola thata, ka gore maungo ao a na le dikotla ebile a monate.

Go jala tamati o tshwan'tse o batle mmu o o ntseng pila, o nang le dikotla, gape o tshwanetse o tlhakantshe le mmu o o nang le . Go kgetlhiwa ga tamati fa e ntse pila e budule, o e kgetlha ka matsatsi a ma ten go ya kwa a ma fourteen.

Se o se tlhokang mmu, boemo jwa bosa, dipeo kgotsa dimela tse di nnye, metsi. Tsela ya go jala go tlhokomela dipeo, dipeo di a jalwa mo meelong ya dipeo fa gare ga Phukwi le Mopitlwe. Go fetisetsa dimela morago ga dikgwedi di se kae dimela tse dinnye di fitisediwa mo masimong a magolo. Go gola go tsaya dikgwedi di le twelve go ya ko go fourteen gore dijalo di gole. Go roba go roba go dirwa gangwe mo ngwageng fa gare ga Sedimonthole le Moranang go e tlhokomela fa o sena go e roba o kgaola dikala tsa sejalo go e kgothatsa go gola gape.

Melemo e ka nnang teng ya go ja rooibos di-antioxidant tse di kwa godimo, go tlhokomela sebete, melao ya boitekanelo ya pelo, go boloka masapo, go tlhokomela boima, go robala ka kagiso.

Phetogo ya loapi, tlhaelo ya metsi, ditlhare tse di tlhagileng le malwetse, go tlhoka babereki, diphetogo tsa ditlhwatlhwa, kganelelo ya go rekisa. Go rarabolola dikgwetlho tse mekgwa ya temo e e tsweletseng pele dirisa mekgwa e e tsweletseng pele e e jaaka go jala ditlhare tse di farologaneng, go laola metsi dirisa metsi sentle ka go sega metsi a pula go dirisa drip irrigation le go dira , go laola ditlhare tse di tlhagileng le malwetse dirisa integrated pest management go laola ditlhare tse di tlhagileng le malwetse, go dira go nna le lekoko la go ka tokafatsa kgonagalo ya go rekisa.

Di jewa ke ditshenekegi di ka boiketlo, di a bola, metsi a sokodisa, mmu ga o nne pila ga o nne le dikotla, maungo ga a kry-e letsatsi pila.

Ditsela tse dišwa tsa go dirisa maungo mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng tse di jaaka di-jam-e, matute le maungo a a omisitsweng di dirisa thekenoloji e e fokotsang go dirisa mogote le sa o dirisi gotlhelele go boloka boleng jwa dijo. Ditsela tse dingwe gape di tokafatsa kgoeletso ya dijo le tatso ya tsona, diphetogo tsa high pressure processing go oketsa boiketlo thero ya thekenoloji.

Dijalo tse di jewang le tse di jalwang mo lefatsheng lotlhe ke mabele, raese le korong. Di tshedisa setšhaba se se ntsi, raese le korong ke dijo tsa motheo mo bathong ba le belione mo lefatsheng, mme le mmidi o jewa ke ba le bantsi.

Ke ditapole, ditamati, dieiye, digwete, spinach-e, di jewa jaana mo lefatsheng thata ka gore di nna di na le dikotla thata-thata mo mebeleng ya rona.

Dithoro le mabele di na le seabe se se botlhokwa mo temothuong ya le mo dithulaganyong tsa dijo, segolobogolo mo dinageng tse di le tse di nang le mogote mo Aforika le mo Asia. Seabe sa tsone se ikaegile ka dilo tse di farologaneng tse di dirang gore di kgone go gola mo maemong a thata le go bankanyega ditlha tsa kgalalelo le ditlhoko la dijo.

Go tewa go jala diterebe go dira beine ga se semela sa beine se se jalwa, mme go jalwa diterebe tlhalosa ya boripana verticulture ke temo ya diterebe tlhokometseng ga go jala mofuta o tlo tlhokomelang mum le go laola ditlhare. Ditlhare tsa tikologo tse di amang boleng jwa diterebe . ke tiro ya go fetola diterebe go nna beine, tiro e e akaretsa go roba, go sedila le go kopanya diterebe go dirisa komelo go direla beine le go tlhola go boleng ba beine bo siame pele bo tsenngwa mo dibotlolong.

Mmu o nonneng, dipeo tsa boleng jo bo kwa godimo metsi, lefelo le le tshwanetseng le di diriswa tsa temo.

Go simolola ka go dirisa mekgwa e e tsweletseng pele ya temo ya go ya ka mo ditikologong a go tsosolosa ditshedi le fa go le jalo, go botlhokwa go lemoga gore fa go sa dirisiwe mekgwa e e siametseng tikologo temo ya rooibos e ka nna ya nna le ditlamorago tse di sa siamang mo mefuteng ya tshedi, go tshireletsa mefuta ya ditsedi go dirisa mekgwa ya temo ya manyoro go boloka ditsela tsa mefuta ya ditshedi, go tsosolosa ditshedi tse di mo kotsing, go boloka mefuta ya dimela tsa tlhago.

Mme botlhokwa ba mmidi ke mongwe wa dithoro tse di botlhokwa thata mo lefatsheng, o na le madi a tlatsang mmele fibre dibithamini tsa Be, mabele botlhokwa wa mabele a tsewa e le dijo tse di botlhokwa thata mo Botswana le mo dikarolong tse dingwe tsa Aforika ke thoro e e sa ntsifalang e e sa tswang mo Aforika e e nang le fibre, protein, dibithamini tsa B le diminerale jaaka Phosphorus, Magnesium le zinc, mabele a sena gluten.